Xa nkoka hi ku u fanele a tiva ku vuvabyi lebyi a nga na byona byi njhani i swilo leswi va faneleke ku swi endla i swilo leswi va nga fanelangiku ku swi endla kambe swakudya leswi a fana a swi dyaka munhu u fanele a dya swakudya swa njhani swo swekiwa njhani u chela yini a nga cheli yini nakona xa nkoka ngopfu i ku munhu u fanele a teka maphilisi ma yena ku ri vuvabyi lebyi byi tshama byi ri ka level ya kahle munhu a nga ti kumi a ri na vuvabyi lebyi byi hundzelela xikalo lexi xi nga vekiwa xa kahle se i swa nkoka ku munhu a lwela ku ri a hanya hi ndlela leyi nga ta n'wi pfumelela ku ri a hanya na vuvabyi lebyi a nga vi na swilo swin'wana leswi a hlanganaka na swona.

E-e swin'wana hi fanele hi pfumelela ku un'wana na un'wana u na ndlela laya endlaku hi yona swilo kambe ndlela ta hina to endla swilo a ti nge fani se ni ka nkogo mahaka leyi ku tshika ku tika hi nge vulungu swa tirha kumbe swi tirhi ka munhu wa muyimani nakona un'wana swi nga n'wi tirhela wun'wani swi nga n'wi tirheli swi ya hi munhu yena ku miri wa yena na mahanyelo ma yena a fambisana na leswi a swi endlaku ke kambe swi ta n'wi pfuna njhani ku ri a tshama a tshamisekile tanihi munhu.

Ntirho wo susa xinyama a wa ha endliwa ngopfu masiku lama ku fana na na nkarhi lowu nga yendli hi mhaka yo sweswi vanhu vo xavetela leswi va swi xavaka va famba va ya ta ndlela mintirho leyi emakaya ma vona kambe khale a va ka n'anga leyi nga ta va pfuna yi va hlambisa yi va endla hinkwaswo ku susa xinyama lexi se ka minkarhi ya sweswi hi mhaka yo swi cincile vanhu se va dyondzile ku ri va nga tirhisa yini na yini ku susa xinyama loko se va dyondzile va famba va ya ti xavela swilo sweswo va swi tirhisa hi ndlela leyi va nga kuma timhaka ta kona hi yona va swi kota ku ti hlambisa va susa xinyama.

Insulin ya nkoka hi mhaka yo vanhu lava nga na vuvabyi bya chukele loko va yi teka yi endla ku chukela ra vona ri tshama ka ndhawu kumbe xikalo xa kahle loko vo ka va nga teki insulin leswi vula ku ri va ta wela ka khombo ro ri chukele ri nga ya henhla kumbe ri hansi nakona swi nga hetelela va lovile hi mhaka yo insulin yo tala yi ri hansi kumbe yi ri henhla ka nga.

Swa nkoka ku ku paluxa mahungu lama hi mhaka yo u lava ku ri lava u nga hlangana na vona va va tirhisa leswi nga ta va sivelela ku ri va nga khomiwi hi COVID-19 nakona swi pfuna ku u nga yi hangalasi hi mhaka yo nkarhi wun'wani wu nge swi tivi ku ri na yona kumbe u ta vona hi miri wa wena u ku byeletela ku ri ku na swin'wana swo ka swi nga lunghanga se swa nkoka ku ri u byela vanhu ku ri hi va ti pfalela laha ku nga ri na vanhu ku ze ku hela masiku lama nga pimiwa hi vana va nga ta huma ku ri va sirhelela mindyangu ya vona na vanhu van'wana lava hlanganaka na vona.

Ku yimbisiwa ka vafana swi huma ka mutswari loko n'wana a nga se kota ku ti tekela ti decision kambe vatswari nkarhi wun'wana xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaka va endlela ku ri va endla vutomi bya vana va vona byi antswa se ni nkarhi wun'wani va nga teka va nga teka mhaka leyi va va va ehleketelela vana va vona ku ri va lava ku ya yimba se kasi n'wana a nga swi lavi mara loko u ri mutswari vutomi bya n'wana wa wena byi le mavokweni ya wena hi wena u kurisaka n'wana loyi u n'wi langutisaka se swa nkoka i ku vatswari va fanele va endla xihi swa kahle leswi swi nga ta pfuna vana va vona mundzuku.

Mina khensani ndzi ya va ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko hi mhaka yo a ndzi se tshama ndzi yi tirhisa kambe a ndzi swi tivi ku ri ya tirha ke kambe van'wani vona loko va vulavula va ku ya tirha mara mina Khensani a ndzi na ripfumelo ka yona mirhi ya ndhavuko.

I swa nkoka ku ri ndzi bela maphorisa riqingho endzhaku ko humelela hi mhangu hi mhaka yo hi fanele hi tivisa maphorisa hi mhangu leyi nga humelela ku ri va ta va ta langutisisa va lavisisa kahle ku ri i yini lexi nga humelela va kuma na swilo swin'wana leswi nga ta va heleketa va ya kuma vanhu lava nga endla mhaka leyi yo ka yi nga tsakisi.

Mhaka leyi hi mhaka ya nkoka ngopfu hina tanihi ri vavasati hi fanele hi endla ku tiyiseka ku a yi yivi emirini yi nga se swi lava hi mhaka yo loko se i vi ni rini yi nga kumi nseketelo wu mhaka ndyangu kumbe papa n'wana swa vava ngopfu hi mhaka yona u ta hlangana swilo hinkwaswo u ri wexe ku ri hava loyi a khomaka loko se ni vavasati va fanele va tiyiseka ku a ti sivelela ku ri va nga ti kumi va ri emirini swi nga fanelanga kumbe va nga lunghangi ku va emirini.

Tindhawu leti ti nga le ka khombo ro kuma ndzilo kha ri titimela tindhawu to fana na squarter camp tindhawu leti ti nga tala mukhukhu leyi nga le kusuhana kusuhani swi vula ku hi mhaka yo mukhegwa titimela vanhu valava tindlela tin'wani ti ku ti pfuneta va pfuneta lava tlelaka kona se nkarhi wun'wani leswi va swi tivaka tirhisaka ku kufumeta va rivala ku swi tima se swi va veka ka ndhawu yo yo va yi nga ri kahle se a hi taka ka vona a va ringeta ku tshama minkumbeni vambala timpahla to tala va tshika ndlela va layite tihisa na hambi leti mara njhani ku ti sivela lava sivela na mindyangu ya vona.

Ku biha emirini ka vana lavatsongo a hi swilo leswi swi tsakisaka hi mhaka yo vana lava va chikaka ya exikolweni se vatswari se a yi fane hi tirhisana tanihi vanhu va le ndhawini hi tirhisana ku ri va na lava hi va hoxa endleleni loko va endla nga ku va huma endleleni hi va tlherisela hi va hoxa ku endla ku ri va nga hleketi swilo swo huma endleleni swo ka swi nga ta va pfuna hi.

Swi ta tika ngopfu hi mhaka ya swi vula ku ri vanhu vo tala lava va tekaku ti ARVs loko to hela government yi nga se vona ku ri i tingoma kwini tin'wana ku ta va problem ngopfu hi mhaka yo i yi tlherisela endzhaku ka vanhu lava hanyaka na vuvabyi lebyi lava tekaka maphilisi ma vona kahle nakona swi ta pfuna ku ri munhu a nga hleketi ngopfu a tshika ku tirha a ka ha ri ehleketo ku ri u fanele a huma njhani loko timhaka a ti ri tano.

Ku yimbisiwa ka vavanuna i ka nkoka eka rihanyo ra vona hi mhaka yo nyama liya i khomaka thyaka kambe thyaka leriya ra endla ku ri munhu a kuma ti STI or STD se ku yimba ka vavanuna swa nkoka hi mhaka yo va ti sivelela va tlhela va sivelela na vanhu va vona lava rhandzanaka na vona kambe va hunguta nhlayo ya vanhu lava nga ta khomiwa hi vuvabyi byo fana na HIV kumbe Cancer.

Loko munhu a yimba a nga swi tivi ku u na vuvabyi bya mbilu swi nga endleka a khomiwa hi vuvabyi bya hi ti byi vitana ku yi heart attack kambe xilondza lexiya xi nga hlwela ku hola la ku bola laya xin'wani kambe i ku swi nga endleka xinuna xa yena xi nga ha tirhi hi ndlela leyi nga tolovela hi yona i swin'wana swa swilo leswi ni swi tivaka.

Ku yimba swa hunguta mavabyi lama nga ta tluletiwaka hi rimbewu hi mhaka yo loko a yimbile n'wanuna wa swi kota ku a sivelela yena a sivelela na munhu wa yena ka mavabyi lama hi ma kumaka mavabyi mo fana na ti STD na ti STI na HIV hi mhaka yo loko a yimbile swi vula ku ri wa ti sivelela yena ntsako wa yena wa mirhi a tlhela sivelela na munhu was yena loyi a tlelaka na yena kambe xa nkoka ngopfu i ku fane a swi tiva ku ri fane a tirhisa xo ti sivela xo fana na condom loko a tlela na munhu a.

Mhaka leyi i mhaka yo tika ngopfu kambe va dyondzisa eswikolweni va nge swi koti ku endla hinkwaswo hi nkarhi wun'we se vatswari na vona va fane va tlanga ndzima ya vona eku dyondziseni vana va vona tindlela to hunguta ndyangu se mhaka leyi yi nge vi mhaka leyi vekiwaku ehenhla ka makete ya vadyondzisi kambe i fane i va mhaka leyi vadyondzisi va rixaka na vatswari vatirha swin'we va tirhisana ku ri mhaka leyi yi hunguteka.

Ntsengo wa mirhi wa durha laha Afrika-Dzonga hi mhaka yo mirhi yo tala yi le henhla nxavo wa kona wu le henhla kambe swi endla ku vanhu vo tala va nga swi koti ku yi fikelela a handle ko ya ka tliliniki nakona loko u fika tliliniki a va ku nyiki mirhi leyi i tirhaka hi xihatla. Se ntsengo wa mirhi laha Afrika-Dzonga wa durha vanhu vo tala va swi koti ku fikelela.

Loko munhu a tshunguriwile a helerile hi ku helela a nga ha fanelanga ku velekiwa ka quarantine hi mhaka yo u horile munhu yaloye nakona a nge swi koti ku chela vanhu van'wana hi vuvabyi byebyo.

Ndlela yin'wani ya nkoka i ku vanhu va fanele va dyondzisiwa hi vanhu lava vo ka va nga faniku na van'wani. Va swi tiva ku ri loko va hlangana na vona va fanele va va khoma tanihi munhu un'wana na un'wana va nga va hlawuli nakona eswikolweni na le mitirhweni na tindhawu tin'wani va fanele va hlanganisa vanhu lava na vanhu van'wana ku ri vanhu va tolovela ku ri loko ndzi hlangana na munhu loyi i munhu wo helela ku fana na mina hambi a ri na vutsoniwa. Se swa nkoka ku hi endla na ti-platform leti nga ta sirhelela no seketela vatsoniwa.

Switimandzilo swa nkoka hi mhaka yo loko ku ri na mhangu wa ndzilo va swi vitana swi ta swi ta pfuna kambe loko ku ri na khombo emagondzweni va swi vitana swi ta swi ta pfuna nakona swi ta hi xihatla. Swa pfuna ku sivelela swilo swo tala no sivelela vanhu hi tindlela to hambanahambana.

Mukhalabye hi nga va byela ku ri hi lava ku ponisa vutomi bya vona kambe swa nkoka ku va huma loko ku ri na swin'wani leswi va swi lavaka endlwini ya vona hi ta va humesela swona kambe a hi lava ku ri va fa. A hi kombela ku va huma ku ri va ta kuma mpfuno wa kahle ku ri va nga tekiwi hi mati nakona leswi nga va lahlekela va ta tlhela va xaveriwa kambe hi vanhu lava nga ta hoxa xandla ku tiyisisa ku va pfuna muganga lowu nga hlangana na mhangu leyi.

Munhu loyi a nga khoma hi vuvabyi lebyi u khohlola ngopfu, wa karhala, wa juluka navusiku loko a tlele. A nga ha twi nuhelelo wa swakudya kumbe xin'wana na xin'wana kambe loko a dya swilo a swa ha nandzihi enon'wini wa yena.

Loko va nga se endla masangu va nga se kambiwa ku va na HIV va fanele va va tisirhelela va tirhisa swo tisirhelela kambe xa nkoka ngopfu ku loko va nga se ya ndlwini va famba va ya hloriwa ku un'wana na un'wana a swi tiva ku u yime kwihi status xa yena kambe va tlhela va va sirhelela na vanhu van'wana nakona va fanele va tiyiseka ku ku hava vanhu van'wani a tlhelo lava va hlanganaka na vona kambe hi vona va ri vambirhi ntsena.

Loko munhu a kumeke ku u na HIV loko a heta ku kamba. Xo sungula u ta byeriwa ku fanele a amukela xiyimo xana lexintshwa na hambi a ku nga ri swilo leswi a swi languterile. Xin'wana kambe u ta byeriwa ku u ta nyikiwa mirhi leyi fanele a yi nwa siku na siku hi nkarhi wun'we nakona a fane a dya swakudya leswi akaka miri wa yena ku endlela ku a ti tiyisa kambe hi mhaka yo u na vuvabyi lebyi a swi vuli ku vutomi bya yena byi herile wa ha ta swi kota ku hanya kahle munhu loyi kambe loko a ya ndlwini na munhu wa yena fane a ti sivelela ku tiyisisa ku a nga cheli luya un'wana hi vuvabyi lebyi.

Ki hlamba mavoko kumbe ku tirhisa swibasisi swa hambana kumbe swa antswa hi mhaka yo ku hlamba mavoko u dlaya hinkwaswo leswi swo ka swi nga laveki swo fana na ti-germs a mavokweni kambe swibasisi naswona swa pfuneta mara a swi tirhi ku fana no hlamba mavoko hi mhaka yona swin'wana swa salela a mavokweni.

Ku kala mali swi nga dlaya rihanyo ra munhu ra miehleketo hi ndlela leyi. Munhu u va karhi a lava swilo swo tala a nga swi koti ku swi fikelela. Se loko a ri hava mali rihanyo ra yena ri ya hansi ngopfu nakona u hleketahleketa swilo swo tala hi mhaka yo u tivona tanihi ndzhwalo ka vanhu lava a nga ri kusuhi na vona kambe swi endla ku vuxaka byi nga ha fambi hi ndlela leyi a byi famba hi yona a masungulweni.

Loko ndlela yi nga fambeki swi endla ku swi tika ngopfu ku ambulense yi nghena ka ndhawu yaleyo kambe swi onha na movha hi mhaka yo loko ndlela yi nga fambeki movha ya onhaka nakona munhu loyi a fambaka hi ambulense yeleyo u ta titwa a nga sivelelekangi mhaka yo ndlela yaleyo a yi fambeki kahle.

Munhu u fanele a titoloveta ku ya etliliniki ku kambela HIV endzhaku ka tin'hweti ta yi six tin'wana na tin'wana. Leswi swi endlela ku munhu a tiva xiyimo xa yena nakambe loko ku ri na swin'wana kumbe xi cincile a tlhela a swi tiva nakona a tisirhelela a sirhelela na munhu wa yena loyi a hlanganaka na yena ekamareni. Swa nkoka ku munhu a tiva xiyimo xa yena xa HIV.

Program yo tlakusa mhaka ya madyelo lamanene ka vana yi nga cinca ndlela leyi vana va dyaka hi yona. Program leyi yi ta pfuna vana ku ri va swi tiva ku i swihi swakudya swa nkoka ka miri ya vona leswi nga ta aka miri na swihi swakudya leswi fanele va swi dya hi ndzingano. Se program leyi yi ta pfuna ku vana va swi tiva ku swakudya swo aka miri ya vona hi swona leswi va fanele va swi dya ngopfu leswi swo ka swi nga aki miri va nga swi dyi ngopfu va swi dya hi ndzingano.

Mirhi ya durha ngopfu leyi lavekaku leyi nga ta pfuna ka mavabyi mo karhi se swa nkoka ku mfumo wa hina wu tiyisisa leswaku mirhi leyi nkarhi wun'wani ya kumeka ka swibedhlele swa le kusuhani hi mhaka yo vanhu van'wana a va fikeleli ku yi xava kambe ya laveka mirini ya vona.

Yi pfuna ku munhu a tshama a relax-ile kumbe ya tshama a ya hansi a nga tlulatluli ngopfu nakona a tshamiseka hi vu yena tanihi munhu.

Ku vanhu va ni matikoxikaya a va fikeleli nhlayiso wa rihanyo swi va khumba hi ndlela yo i nga ri va hi mhaka yo minkarhi mun'wani va ti xavela mimirhi a tikhemisini kambe va nga swi tivi kahle ku va fane va yi tirhisa njhani se matirhiselo ma vona hi vona mi endla ku miri ya vona yi nga tsaki hi ndlela yo helela.

Xi na khombo hi mhaka yo va nga teka xikalo xo hindza lexi nga pimiwa hi mhaka yo va ta va va nga ri xiyimo xa kahle xo ti lawulela miri ya vona hi voxe.

Swibedhlela swi fane swi va na ndlela yo vavabyi va swi kota ku fikelela mirhi nakona vona va tirha na ti-supplier leti ti khomekaku to ka ti nga durhi ngopfu ku vavabyi va swi kota ku fikelela mirhi ya vona hi nkarhi.

Xi xo sungula i teka vanhu lava nga na ntshikelelo tanihi munhu un'wana na un'wani se ndhawu leyi va tshama ka yona kumbe lava nga ta kumeka ka yona yi fane yi va ndhawu yo siveleleka kambe yi tlhela yi va ndhawu yi yi twakala vonakala tanihi kaya ku na vona va chucheka a moyeni va swi tiva ku va tele ku pfuniwa hi swo karhi.

Marito lawa ma nga endla munhu ku ri a nga titwi kahle hi mhaka yo nkarhi wun'wani vanhu va khale a va twisisi or ka nkarhi wa sweswi vanhu va na mavabyi yo hambanahambana kambe va fane va nwa mimirhi ku mavabyi malamo ma tshamiseka mirini ya vona nakona va swi kota ku tikuma va ri exikarhi ka vanhu van'wana.

Na kaneta ku nwa mirhi ya vanhu vo vilela a hi swa vanhu va weak hi mhaka yo munhu waloye wa swi vona ku hi yexe a nge swi koti ku lawula miehleketo ya yena se mirhi leyi yi n'wu pfuna ku a swi kota ku lawula miehleketo ya yena ku leswi a nga ta swi endla ku nga vi swilo leswi nga ta nghenisa vanhu van'wana a khombyeni kumbe na yena hi yexe swi n'wi nghenisa khombyeni.

Swa nkoka hi mhaka yo munhu u fane a va ka xiyimo xo u tshamisekile u hava ku vilela kumbe anxiety hi mhaka minkarhi yin'wani swa hlupha loko a tikuma a ri exikarhi ka vanhu kumbe ka ndhawu leyi nga tala vanhu leyi nga na huwa ngopfu u ta va a karhi a vilela a ehleketa swilo swo tala a hetelele a a endla swi leswi swi nga ta endla vanhu va chava ku va kusuhani na yena.

Swa nkoka ku tshungula rihanyo ra mihleketo hi mhaka yo swi ta pfuna munhu ku mihleketo ya yena yi tshama yi ri kahle nakona a nga tikumi a karhi a hleketa ngopfu hi swi swo tala swa nkoka i mhaka yo u ta tshamiseka ku ka xikarhi ka vanhu hambi a ri wexe u nga hleketi swilo swo tala a tikuma a karhi a endla swilo swin'wani leswi nga ta veka vutomi bya yena khombyeni.

Hi mfanelo wa munhu wun'wana wun'wani kona swi kota ku fikelela rihanyo ra kahle se mfumo wu nga pfuna vanhu lava tshamaka kule ku leswaku va fika hanya hi ndlela leyi va fanele va va na ti-mobile clinic ku endlela ku pfuna vanhu lava tshamaku kule ngopfu na titliliniki nakona va va na transport yi nga ta fambisa vavabyi kusuka makayeni ya vona yi va yisa tliliniki yi tlhela yi va yi tlherisa makayeni ya vona.

Na pfumela loko munhu a ri na ntshikelelo wa mihleketo u tikuma a nga la ku endla nchumu mhaka yo miri wa yena a wu pfumelelani na mihleketo ya yena se lowu tikuma a la ku tshama a nga endli nchumu kumbe loko a endla mintirho ya siku na siku a teka nkarhi wo leha ngopfu hi mhaka yo a nga swi lavi ku swi endla swi sweswo hi nkarhi walowo.

i swilo swa kahle ku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi ku va swi kota ku fikelela rihanyo hi ndlela yo olova nakona va swi kota ku ya ku ya tshunguriwa mavabyi mo hambanahambana.

Switandzhaku i swilo swo fana no maphilisi man'wani ma endla ku wa tlela va karhala kumbe va tikuma va nga lavi ku dya se swa nkoka ku va fane va pfuniwa no seketeriwa hi va mindyangu ya vona loko va karhi va dya maphilisi ya swo hambanahambana.

A hi swi swa kahle ku vanhu va nghenisa mimirhi yo ka yi nga ri yona mirini ya vona mhaka yo mi ta kuma ku mirhi liya yi endliwe hi ti ingredients leti ti dlayaku masocha ya miri ya vona kumbe leti tshikelelaku masocha ya miri ya vona nakona minkarhi min'wani va nga va mavabyi lama nga le kule na vona.

Xo sungula i ku tirhisa ma ma ma social worker na ti-psychologist ku ti swi kota ri hlamusela na swichudeni leswi faneleke va swi tekela nhlokweni na ku loko va tikuma va karhi va hlangana na ntshikelelo wa mihleketo va fanele va ya kwihi nakona va fanele va vulavula ku va ta kota ku pfunakala hi nkarhi.

Swi pfuna ku ntsako wa mihleketo munhu tshama u tshamisekini nakona munhu a nga tikumi a ri na ntshikelelo wa mihleketo.

Swi pfuna ku munhu a swi tiva ku ri i mirhi yihi leyi fane a yi teka hi ndzingano a nga yi teki ngopfu hi mhaka ya ku na mirhi yin'wani leyi yi dlayaku xivindzi xa munhu se swa nkoka ku munhu a hlaya switandzhaku swa mirhi min'wana na yin'wana leyi a yi teka kumbe leyi a hleketa ku yi teka.

Swikolo swi nga tirhisana na maphorisa na vanhu lava la tshama va tirhisa swidzidziharisi na vanhu lava tirhaka va ti-rehab kambe swa nkoka ku va advis-a lavatsongo ku swidzidziharisi a hi swa kahle nakona swa tshikelela mihleketo wa munhu na munhu hi yexe se swa nkoka ku va lemuka swi leswi nga ta endla ku ri va hetelela va tirhisa swidzidziharisi.